Swi va pfuna hi ku va kota ku va va karhi va kuma mitirho leyi va nga ta kota ku va va karhi va kota ku hlayisa mimiti ya vona hi swakudya na swin'wana na swin'wanyana nakona swi yisa xiyenge xa ku pfumaleka ka mitirho ehansi hikuva va karhi va ri na mitirho leyi va nga ta va va ri busy hi yona ene nakona swi va tivisa eka timhaka ta mabindzu va va na vutivi lebyinene eka timhaka ta mabindzu.

Lexi ni nga ta xi vula hi vavasati i ku vavasati va fanekele ku lava ku nghenelela eka pfhumba ra ra ra ra swimilani hikuva swi ta va pfuna leswaku na vona va ta kota ku kuma mali leyi nga ta kota ku va yi karhi yi pfuna emimitini ya vona na ku va va karhi va tisa mali yo karhi leswaku va ta kota ku kurisa vana va vona na mindyangu ya vona yi hlayiseka hi mali leyi va nga ta va karhi va hi wona kusuka le evurimini.

Mi mimfumo yi nga teka magoza yo hlaya ku tlakusa ku katsa vavasati eka vurimi ku katsa na ku nyika mfikelelo eka misava switirhisiwa ndzetela na timakete xikan'we na ku lulamisa xihlawuhlawu lexi simekiweke eka rimbewu na na ku tlakusa tipholisi to seketela.

Va nga swi kota hi ku va va karhi va kongomisa eka maendlelo lama nga ta tshama ma ri karhi ma leha na ku hambanisa mabyalelo ya vona leswaku va kota ku swi tiva leswaku sweswiwani i nkarhi wo karhi va fanekele va byala yini lexi xi nga ta kota ku mila kahle nkarhi wolowo nakona va fanekele va fikelela eka timakete leti kulukumba hi ku xavisa swibyariwa swa vona swi nga va endla leswaku vusweti byi hungutana hi ndlela yeleyo.

Swi na nkoka swinene hikuva swi ta kota ku va nyiketa matwisiselelo ya vurimi na ku va va karhi va kota ku vona vunkoka bya vurimi leswaku va nga kota ku cinca ikhonomi ya hina ku fikela kwini na ku va va karhi va hungutisa vusweti ku fikela kwini se hi ku ya hi tlhelo ra vurimi swi nga va nyiketa leswaku va kota ku va na ku kokeka rinoko eka sayiti ra vurimi loko va karhi va va va va va endzerile masayiti ya le mapurasini ku ya va ya va kota ku vona leswaku ku humelela yini vurimi byi fambisisa ku yini swi nga va nyiketa leswaku va va na rinoko va kokeka rinoko swinene.

xo sungula va fanekele va kota ku tiva ti swi swi swi swi swi swipimapimelo swa tipholisi ta vona leswaku i yini lexi va fanekele va xi landzelela nakona va nga hundzi nawu hi ku ya hi tipholisi ta vona ende i yini maphepha lama va fanekeleke va va na wona loko va fanekele va va pfuxeta misava ya vona na ku va va karhi va tikuma va ri vona vinyi va va va ti-owner a ta ta misava yeleyo so va fanekele va swi tiva leswaku i yini lexi nga ta kota ku swi va pfuna hikuva va karhi va ri na paper work leyi nga tshamiseka ende leyi nga amukeleka leswaku va yi va pfumelela ku ri va endla vurimi vurimisi byebyo.

Xo sungula hi langutisa hi vuhlayiseki bya n'wanamapurasi vuhlayiseki bya yena byi na nkoka swinene loko munhu a karhi a ti sengela hi mavoko ya yena ku na tindlela to tala leti u nga ta tikuma u vavisekile hikuva xiharhi xexo xi tikuma xi ku vavisile hi swin'wana na swin'wanyana kambe loko u karhi mi tirhisa michinichini ya kona ya ku va mi karhi mi senga masi maybe ku kombeta xikombiso eka homu swi endla leswaku na nkarhi wa wena wu va lowutsongo ende swi endla leswaku wu va na vudyelo lebyinene hi xinkarhana lexitsongo ntshovelo wa wena wu va lowu kulukumba swinene loko u karhi u tirhisa michini and nkarhi wa wena lowu u va ku u tirhisile wu va wu ri lowutsongo so leswi vulaka leswaku nkarhi wa wena u nga endli mali ya ku tala loko u karhi u tirhisa michini ku tlula loko u karhi u tirhisa mavoko.

Ku fuwa tihuku swa olova swinene hikuva huku a hi xilo lexi xi hluphaku and a xi need-i mali ya ku tala leswaku xi kula ende xi kota ku va xiharhi lexi nga ta kota ku xi fanekele se xi xi xavisiwa xi endla mali xa ku sungula huku yi tidyela swilo swa simple na mavele ya dya ende leswi swo ka swi nga fanekelangiki ku u tirhisa mali yo tala leswaku tihuku ti kula swinene ku kurisa tihuku i swilo leswi swi nga chipa swinene mali ya kona na yona yi chipe ende tihuku hi tona eka ndhawu sweswiwani bindzu ra tihuku ri nga le ku fambeni eka matiko ya ku tala bindzu ri tihuku hi rona ri endlaka leswaku vanhu vo tala va va va va eka mabindzu lamaya ya hetelelaka ya va lamanene sayiti ra tihuku tihuku swi simple ku va yi karhi u ti kurisa hi wexe.

tindlela ta ku va vanhu va le matikoxikaya va karhi va nwa mati lama ma nga ma ma ma ma nga thyaka i ku va va fanekele va va make sure ku ri swiharhi swi fambela kule ekusuhani na mati lamayani ende va fanekele va tirhisa na mimirhi leyi yi nga ta kota ku ri yi basisa mati lamayani so xin'wana xa kona xa nkoka swinene i ku before va sungula ku tirhisa mati lamayani loko va lava ku na ku ma nwa va fanekele va sungula va ma va ma virisa ya byabya hi vona va nga ta kota ku ma tirhisa va manwa ya ta kota ku loko va hi ku ma virisa ka wona ma ta va ma karhi ma dlaya swilo swa ku tala swa ti bacterias leswi swi nga ta tikuma swi karhi swi vutomi bya vona so va fanekele va ma va ma virisa ma byabya hi ko hi nga ta kota ku ma nwa.

Hi nkarhi wa ximumu u nga tikuma u karhi u byala swimilana swa ku fana na tibanana, maapula ti-grapes na swin'wana na swin'wanyana ende i swilo leswi swi tshamaka swi ri a ka a ka a ka demand i swilo leswi tshamaka swi karhi swi swi swi swi laveka nkarhi lowu hinkwawo vanhu va tshamaka va karhi va swi tirhisa ro u nga endla mali ya ku tala hi swona and then hi nkarhi wa xixika u nga tikuma u karhi u byala swilo leswi swa ku fana na malamula swibomu na swipinachi na swin'wana na swin'wana swo tala hi swona swilo leswi swi lavekaka ngopfu eka minkarhi ya xixika ende i swilo leswi swi tshamaka swi karhi swi laveka minkarhi leyi hinkwayo i swilo leswi vanhu va ka nkarhi lowu hinkwawo va swi dyaka va swi nkarhi wun'wana na wun'wanyana so swi nga ku endlela mali ya ku tala swinene.

Agri agri-BEE i swilo leswi or ni nga ku i pholisi leyi or framework leyi nga kona or yi nga nyiketiwa or yi pfumelelaka vanhu vantima leswaku va va na xiave eka sayiti ra vurimi so i swilo leswi swi endlaka leswaku vanhu vantima laha va swi katsaka na vavasati leswaku va fanekele va.

Swi kahle swinene hikuva swi endla leswaku misava ya wena yi va na ku cinca yi nona hikuva yi karhi yi twa i ku hambana na hambana na ka ya swimilana leswi swi va ka swibyariwile ende swi endla leswaku na misava ya wena yi kota ku va na ku bya yi na ku mirisa swimilana leswi swi nga tshamiseka swi nga kahle tlhela swi va leswi ku kuma swi andza swinene.

Hi minkarhi ya ntshovelo van'wamapurasi va na ku va va karhi va thola vanhu lava va nga ta hi pfuna leswaku hi kota ku tshovela na vona hi nkarhi wolowo leswi swi endla leswaku ntirho wa hina wu va wa xihatla ku hi hatla hi tshovela hi kota na ku xavisa swi tshoveriwa sweswi a ka ha ri na nkarhi hikuva loko wu karhi wu vo yimela hina hi ri yexe kota ku tshovela hi ri yexe swi ta teka nkarhi wo leha swinene leswaku hi heta ku tshovela ende leswo swi karhi swi ta va swi karhi swi endla leswaku production productivity yi va yi ri ehansi.

ni nga endla leswaku ni twisisa xitori xa yena ku sungula and then ni va na ku va ni karhi ni yisa moya wa wena moya wa yena wu va ehansi ndzi nga va hlamusela leswaku hi nga va nyiketa swin'wana swo karhi leswi swi nga ta endla leswaku moya wa vona wo ya ehansi ku tlula ku ri va fanekele va famba va ya thyakisa bindzu ra hina so ni nga endla leswaku ni va offer .

I ku va hi karhi hi tivisa vanhu va matiko ngopfungopfu vanhu va matikoxikaya hi karhi hi va nyiketa information leyi nga ta kota ku va pfuna na vona hi va hlamusela hi vuendzi leswaku swi nga va pfuna ku fikela kwini ku va va ri na mabindzu lamawani ende ku va va karhi va nghenelela eka lava va pfumalaka mali ya ku sungula ma business so sweswo swi na nkoka swinene and then hi fanekele hi va nyiketa information hi vuendzi bya yona sweswo swi ta kota ku va pfuna ka swaku va va na ku ku kokeka ka ka rinoko leswaku va va nghenelela eka swilo leswiwani swa vurimi.

Ku endla atchar ku tirhisiwa mihandzu yo fana na mimangwa hi yona yi endlaku atchar atchar ya dyiwa na vuswa atchar ya dyiwa na xinkwa.

Maendlelo ya rihanyo ya rihanyo ra misava i ku va hi karhi hi landzelela ntumbuluko wa hina na misava leyi nga na na swimilana leswi hi nga na swona hi kota ku hlayiseka hi ndlela yeleyo hikuva swimilana hi swona swi endlaka leswaku hi kota ku va hi hefemula moya lowu u nga u nga lowunene through swona se fanekele swi tlakusa hi nga hisi nhova hikuva loko hi karhi hi swa nhova hi va na thyakisi leswi vitaniwaka pollution so swimilana leswi swa hi pfuna swinene ende hi kota ku hanya kahle hi kota ku hi va na ma business hi ku kusuka ka swona swimilana leswiwani na swiharhi leswiwani hi swona swi endlaka leswaku mabindzu ya hina ya famba kahle hi kota ku hanya hi swona hi mhaka swona.

Swimilana swa ku fana na mimova mibanana na mihlata hi swona leswi lavekaka nkarhi wa mpfula swilo swi lava mati a swi nyenyeli mati a swi na problem na wona.

Swi va pfuna hileswaku loko ku ri nkarhi wo laveka masi tihomu letiya ta masi ta kota ku humesa masi nkarhi wa nyama tihomu letiya ta ta nyama ti ta kota ku humesa nyama ene naswona swi endla leswaku bindzu ra wena ra tshama nkarhi lowu hinkwawo ri karhi ri ri ri ri na ntshovelo ku nga yimeriwi nkarhi wo karhi kumbe ku fanekele ku tshoveriwa wona so tihomu ta swi pfuna swinene loko na tihomu ta masi na tihomu ta nyama hi nkarhi wolowo wa swi kota ku endla mali hi ku va ri karhi u xavisa masi na na na na nyama hi nkarhi wun'we.